Enye yezinto engingayithuthukisa ngezimo zokuphila kwabantu abahlala emapulazini kungaba izinhlelo zempilo. Ukunikeza ukufinyelela kwezempilo kubalulekile kulabantu. Lokhu kungahlanganisa izinhlelo zempilo ezihlinzekwa yizinkampani noma uhulumeni, kanye nezikhungo zempilo eziseduze ezithuthukisa izimpilo zabantu.

Izitshalo ezifaneleke kakhulu ukuqandisa kungaba izithelo, amakhowe, yizikhukhula, utamatisi, amaphuphu nohlanga.

Yebo, ngake ngakucabanga ukuziphilisa ngokulima ukuthi kungaba njani. Ngikholelwa ekutheni kungaba nenguquko enhle kakhulu ezimeni ezinjengokufinyelela ezitshalweni esihlanzekile, ezinganawo amakhemikhali noma izinsalela. Izitshalo engingazilima kungaba izithelo zonke njengezithelo zempulo, kanye nezobusi kanye nayo yonke imifino.

Ekuqaleni bengicabanga ukuthi izintuthwane zinegalelo elifanayo ekutheleleni impova kanye nezinye izinambuzane kodwa emva kocwaningo, ngithole ukuthi nakuba izintuthwane zingaba negalelo ekutheleleni impova, azisebenzi kahle njengezinyosi. Lokhu kungenxa yezici eziningana ezihlanganisa indlela ezihamba ngayo, yindlela eziphatha ngayo impova nokuthi zithanda ukuhehwa yini. Izintuthwane zingasiza kakhulu ekutheleleni impova ezindaweni ezikhethekile lapho ezinye izilokozana zingekho, kodwa izinyosi zihlala ziyizidalwa ezisebenza kahle kakhulu ekusabalaliseni impova.

Yebo, ukudluliselwa kolwazi lokulima lwasendulo kubalulekile ngoba kuvikela usiko, kudala impilo engcono futhi kuyosiza abantu abasha baphile ngendlela ezinzile.

Izitshalo ezitshalwa abalimi abasafufusa endaweni yangakithi ummbila, ikakhulukazi ubhanana, amazambane, ukherothi, utamatisi nesipinashi.

Imbewu ethuthwa umoya ivamise ukufinyelela kude. Izinambuzane zisebenza ezindaweni ezithile ezincike ezilwaneni kanti impova yamanzi ithuthukisa ukusabalala ezindaweni ezinemithombo yamanzi. Ukusebenza kahle kwezinye zalezi zindlela kudinga ukuthi kube nezimo ezifanele zokuphila. Zikhona izinzuzo nezinselele ezihambisana nazo.

Izintuthwane ziyazithanda izimbali. Lapho izintuthwane zihleli pheku kwembali, uthuli lwempova, pollen, luhlala kumzimba wazo, ikakhulukazi ezinyaweni. Uma izintuthwane zindiza ziya kwenye imbali okusuka kwenye, uthuli lwempova, pollen, oluhlala emzimbeni wazo luyake-ke luhlale kuleyo mbali asebendizele kuyo. Lokhu kusiza leyo mbali ukuthi ikhiqize imbewu. Uma izintuthwane zithutha impova phakathi kwezimbali kusiza izitshalo ukwenza imbewu futhi imbewu ibuye emhlabeni ukuze kukhule izitshalo ezintsha.

Umlimi onguye owenza indawo yezivakashi, angase enze izindawo zokuhlala ezihlukene ezizoba nezimo ezihlukile, ezihluke ngokuthokozisa izivakashi. Amakhabhini ayindawo ethandwa kakhulu lapho izivakashi ezingahlala khona, zivamise ukuba nefenisha ethokomele, izindawo zokupheka kanye neminye imisebenzi ehlobene njengezinkuni zokushisa ngesikhathi sezimvula noma isikhala sokuphuma ngaphandle. Amatende ayindlela ejwayelekile yezivakashi ezihamba ngezinyawo noma ezithanda imvelo yendawo kanye nama-glamping sites, okuyizindawo zokulala ezincane.

Ngingafundisa abanye abalimi indlela yokuphatha izitshalo zabo ukuze ngithuthuke kahle. Lokhu kubandakanya ukuthuthukisa amakhono abo ekuphathweni kokudla, izinkinga ezithinta izitshalo nokusetshenziswa kwezimali ngendlela efanele. Ngingaphinde ngithole amasu amasha okukhulisa izitshalo, ukufunda indlela yokubhekana nezinkinga ezithile njengezikho futhi ngithole izinxazululo eziphumelele kakhulu.

Ukufaka ukudla ethini noma kwiqhwa kusiza ekugcineni amaprotheni kanye nezinye izakhi zokudla ezifana nevithamini. Zivikelekile ekuhlangabezeneni nezimo ezimbi zokuphefumula noma ukushisa okungadlula izinga elivumelelekile. Ukufaka ukudla kwiqhwa noma ethini kunciphisa izinga lokuvuvukala kokudla okungaphendukela ekutheni kube nezinye izifo noma ibhakthiriya.

Ukukhiqizwa kwe-chrome tanning kudinga amaminithi kanye nezithako ezivela emithombeni ephambili engathinta imithombo yemvelo. Lokhu kunezingozi ezinkulu ezimelana nezifiso ezizimele njengekhuphula amamodeli omhlaba. Inqubo ye-chrome tanning ingakhulisa kakhulu izinkinga zokungcolisa amanzi. Ukushukwa kwemifino kusebenzisa izihlahla ezithile, njengezihlahla zeziqhamo noma izixazululo ezivela ezinhlotsheni ezithile okungase kube nomthelela wokutholakala kwezinto ezifanele. Kodwa-ke ukulima izihlahla ukuze kutholwe lezi zixazululo kungathinta uhlelo lokulima nokugcina imvelo uma kungavuselelwa kahle.